Iinomboro zethu bazifumana ngokuthi bazithenge kama-third party data provider ngelimi lesiyeni ekubabantu abavumela ukuthengisa imininingwana yabantu ukuze benze imali. Okhunye kukobana bathola iinomboro zethu eenkundleni zokuthintana nofana okhunye bazithola ku-inthanethi iinomboro zethu.

Ukuzithabisa kungafundisa abantu ngokuthi babe nelwazi leli ebangathembi bonyana bangaba nalo ngokuzithabisa, ukuzithabisa kufaka hlangana nokubukela imigadangiso, egadangiswe yaposwa eenkundleni zokuthintana ezifaka hlangana ne-YouTube njalo njalo.

Iindaba zabosaziwako zimnandi nawuzizwa nanyana kukuphi ngombana amaphepha nawo asafana nomhlobo weenkhundla zokuthintana kodwana amaphepha asdala kunalezi iinkundla zokuthintana ezisetjenziswa amalangala la, ekugcineni zizombili njalo zibizwa bonyana yimidya.

Iwayifayi mhlobo wetheknoloji ongasebenzisi imitanto ukuze ukwazi ukuqhumana nofana uthole i-inthanethi ngobuduze.

Kufuze abaneminyaka ematjhumi nambili ukuya eminyakeni ematjhumi nane nofana ngesikhathi esele athoma ngaso isikolo samabanga aphezulu

Umaliledinini ubuye waziwe ngomrhala yinto sisetjenziselwa ukukhuluma nabanye abantu ngaphimbo lakho kungaba bona nofana bakude nawe begodu ukghona ukwenza ezinye izinto kumaliledinini wakho ezifana nokubeka imali njalo njalo.

Ukurhatjha iindaba ezimamala eenkundleni sokuthintana mvanje sele kuthuwelele khulu ngombana abantu iindaba zamanga bazirhatjhela bonyana bathole ukunakwa lokhu okungasi yinto ehle njengombana abantu basuke bakholelwe into ezimamanga nofana ezingekho.

Ngokwazi kwami begodu nangokurhubhulula kwami, idatha elingathi liyathengeka kunamanye engelenziwa yikampani ye-Cell C kodwana ikampani ye-Telkom nayo asuka ibenedatha elithengekako kunye nezinye iinkampani.

Iye kungenzeka uhlawuliswe namkha uthathelwe amagadango womthetho abuqwayi nawufake imigadangiso elilumelako ku-internet okungenziwa nangabe awuthathelwa amagadango, imigadangiso leyo ozabe uyifake ku-internet izokususwa nofana ivulwe isangaba khona.

Umuntu engamdosele umtato kokuthoma nangisathoma ukuphatha ufunjathwako, ngumma ikulumo yethu yaba mnundi khulu ngombana mina abengisePitori umma asekhaya ngimdosela umtato ukumazisa bonyana senginomtato nami.

Iinkundla zokuthintana zibasiza abantu khulu, khulukazi labo abaziuma imisebenzi. Iinkundla zokuthintana kanengi zisuka siveza imisebenzi eseduze nawe begodu nemisebenzi oyifunako. Iinkundla zokuthintana ziyabuya zisiza abantu abantu ngokubahlanganisa nabantu ekade bagcinana nabo begodu babuye bahlangane nabantu abatjha.

Umukghwa wokuthi idatha liphelelwa sikhathi lilobisa abantu abanengi ngombana abanye abantu basuke bangalisebenzisi kangako kufike isikhathi balithathe. Lokho kwenza bonyana abantu kufanele bakhiphe enye imali bathenge elinye idatha. Umukghwalo, ungapheliswa ngokobana nawuthenge idatha kufanele bangalithathi bekufika lawuliqeda khona nofana liphela khona. Ungabekelwa isikhathi bonyana lizokuthathwa nini.

Imikhangiso engena ku-YouTube usalalele iingoma ingikghabhudlha khulu. Kungakho sele ngithethe isinqumo sokobana ngibgadale i-subscription ye-premium ngelimu lesiyeni ukuze nanoma ngilaleleko imikhangiso ingasathoma ivele.

Nawumzali ungavimbela umntwana wakho ukubona izinto ezingazisiko ku-internet ngokusebenzisa into ebizwa ngokuthi yi-parental control. I-parental control le, ivala ukungeneka kwamanye ama-app, ivala namanye ama-website. Ingasizana nento ebizwa bona yi-save search ukuze nanoma umntwana loyo alinga ukuzuma izinto ezingazisiko, angazithola.

Yekhethu yingoma yekosini le ivunywa nakuhlezwi ebandla nakuditjhiweko.

Ngicabanga bonyana kungombana basuke bayilingise ngendlela ekarisako begodu nehle khulu kungakho abanye abantu babahlobanise nendima leyo ebayilingisako.

Iye, mbala izinto ezinengi uyakghona ukuzifunda ku-TikTok begodu uzifunda msinyazana ngombana imigadangiso yakhona mifitjhani ayisimide.

Kokuthoma kumabonwakude akekho amavidiyo nofana imigadangiso izinto ezitholakala kumabonwakude ziindaba kanye namahlelo ahleliweko afana neentori nofana ama movie. Abantu bathanda ukubukela amavidiyo eenkundleni zokuthintana ngombana mafitjhani amavidiyo lawo esikhathini esinengi ahlekisa ukudlula kumabonwakude begodu ufunda kunengi kiwo ngesikhathi esifitjhani.

Imirhatjho yomphakathi isese lisizo elikhulu emphakathini ngombana kunabantu abadala abogogo nabobamkhulu abasalalela umrhatjho begodu abathola ilwazi labo ngomrhatjho akusiwo woke umuntu othola ilwazi eenkundleni zokuthintana.

Amaphephandaba amanengi awiswa yi-inthanethi ngombana abantu abanengi esikhathini sanamhlanje sele bathola ilwazi neendaba zabo ngokusebenzisa abomaliledinini babo ngama-APP afana nabo-Google, Facebook njalonjalo ukuze bathole iindaba kungakho amaphephandaba la awa ngombana akasekho nofana abasekho abantu abanengi abawasebenzisako.

Akukghonakali bonyana umuntu adume ngaphandle ngomrhatjho nomabonwakude ngombana ukuze udume utlhoga ukufinyelela amehlo wabantu abakude kanye neendlebe zabantu abakude ngaphandle kwalokho akukghoneki.

Iye, ngicabanga bonyana amafilimu la asabukelwa into ese abantu bayenza kukobana bayazikhethela bonyana bafuna ukuyibukela ngomabonwakude, ngomtjhiningqondo nofana ngomaliledinini wabo na.

Into engenziwa kukobanyana kube nabantu abazimiselako ukususa amavidiyo la amumathe ilwazi elingazisiko ngombana ilwazi leli lisuke linganawo umsebenzi ebantwini.

Into engingabayelelisa ngayo abafundi abenza iimfundo zokurhatjha eyunivesithi kukobanyana kufanele batjhugulule ngendlela ebazokurhatjha ngayo barhatjhe basebenzisa i-inthanethi kanye bakhambisane nesikhathi sanamhlanje ngokusebenzisa ama-platform we-digital.

Ngokubona kwami idatha namhlanje selibiza imali ephezulu ngombana nawuqala ekadeni belithengeka ludlana kuna namhlanje.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana libasiza ukwandisa ilwazi labo begodu ubunengi babantu basebenzisa bona ukusebenza.

Lokha umuntu nakabukela imigadangiso eenkundleni zokuthintana idatha lakhe alisebenzisako lisuke libe linengi khudlwana lokhu kungombana imigadangiso etholakala eenkundleni zokuthintana iba mide begodu ngesikhathi esinye usuke abukele imigadangiso eminengi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kukobanyana alivale lokha nakangasebenzisi umaliledinini wakhe begodu angabukeli amavidiyo nofana imigadangiso eminengi.

Into eyenzekako lokha umuntu nakaphelelwe lidatha kukobanyana akasakghoni ukufumana imilayezo evela kabanye abantu akhuluma nabo begodu nokhunye ajayele ukukwenza njengokobana azume iindaba eenkundleni zokuthintana akasakghoni ukukwenza.

Idatha abantu balithenga basebenzisa umaliledinini wabo godu abanye babuye balithenge emavikilini aseduze.

Idatha enarheni yekhethu liyahlukahlukana lokhu ngombana lenziwa kukuthi ufuna idatha elihlala isikhathi eside kangangani begodu kuya ngokuthi usebenzisa siphi i-sim card nofana i-network.

Ngokuya kwami idatha kufuze libize ngaphasi lokha nalithengiselwa abentwana besikolo libesqunto nofana i-half ngelimi lesiyeni ngombana abentwana besikolo abanazo iimali begodu abasebenzi bonyana bangathenga idatha.

Mayelana nedatha elisetjenziswa kumaliledinini kunedatha lemini begodu kunedatha lebusuku.

Awa, nathi asikghoni ngiyavumelana nokobana ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo.

Ezinye zeembangele kungaba kutlhogeka nofana kufumaneka kwedatha ezinye iinarha idatha alitlhogeki kangako begodu kungakho lingabizi. ESewula Afrika ngokubona kwami idatha liyatlhogeka begodu kungakho libiza.

Mina ukuncuncusela idatha lami ngiyalivala lokha nangisukela umaliledinini wami nofana nangilalako begodu angibukeli imigadangiso eminengi eenkundleni zokuthintana.

Ngendlela ngiqale ngakhona ikhamphani enedatha elibiza ngconywana yi-Telkom kanye sekunekhamphani etja ekuthiwa yi-Rain. Ngizo lezo idatha lakhona elingcono.

Ngokubona kwami iinkundla zokuthintana ngizo ezidla idatha khulu ngombana zihlanganisa iindaba kanye nemigadangiso nofana amavidiyo ingoma kanengi azidli idatha kangako.

Nami ngiyavumelana nalokho ngombana nalilinengi ulisebenzisa ngendlela okhanuka ngakho begodu lifika la sele likuthitjhela khona kube kuthi awusalisebenzisi kangako begodu liyakghona ukuhlala bekufikele inyanga iphele.

Idatha lithengwa ngokobana umuntu aye evikilini alithenge lapho nofana alithenge ngomaliledinini wakhe asebenzisa ibhanga.